Ububi nobuhle bamakhadi esikweletu ukuthi uma ngabe kunento oy'dingayo ungakwazi ukuthi uthathe ikhadi lesikweletu uyithole leyonto ngokushesha. Kanti-ke ububi bakhona ukuthi imali ebuyiselwayo noma inzuzo ebuyiselwa ebhange iningi kakhulu.

Inqubo yokufaka isicelo se-UIF ngesikhathi sekhefu lokuyoteta ukuthi kumele uphathe umazisi wakho, uphathe incwadi ephuma kumqashi wakho eshoyo ukuthi uthatha ikhefu lani. Uphinde futhi uthole incwadi ephuma kudokotela oqinisekisa ukuthi yebo, ukhulelwe.

Yebo, kwake kwaba khona isikhathi lapho ngangidinga ukuboleka imali kumashonisa ngoba kwakunento ephuthumayo evelile kanti futhi yangithola ngingenayo imali.

Isikhathi sokulinda somngcwabo, isikhathi uyalinda izinyanga ezintathu ukuze umshwalense ukwazi ukuvuthwa. Uma ngabe sewuvuthiwe, eminye imishwalensi iyakwazi ukuthi ikukhokhele ngamahora angu-twenty four. Abanye-ke, uyalinda amalanga. Kona kuhle ukuthi uthole umshwalense oyothi noma kwenzeke isigameko, usheshe ukuthole imali.

Uma ngabe ungenaso isiqiniseko sokuthi umqashi wakho ubelokhu enikela nge-UIF egameni lakho noma ngifuna ukuqinisekisa, ungakwazi ukuthi uye emahhovisi asebenza nge-UIF. Kushuthi lapho bangakwazi ukuthi bakusize. Uma ngabe kukhona la okumele udlulele khona beyobe sebekudlulisela lapho.

Ingabe umshwalense uvuthwa emva kwezinyanga ezingakhi? Uma ngabe usuvuthiwe, uma ngabe kwenzeka kudingakala ukuthi ukhokhe, ngabe uzothatha isikhathi esingakanani? Ngingakwazi ukuthi ngifake amanye amalungu adonsekile omndeni futhi ngabe ngiyobe ngikhokha malini ngenyanga?

Uma ngabe ethola ukuthi i-UIF ikhokhelwe ngokweqile, futhi kungamele ahambe aye emahhovisi ukuze babheke ukuba ngabe kwenzakaleni, ngoba uma ngabe ezohlala edle imali ekhokhelwe ngokweqile, lokhu kugcina sekuyicala.

Kubalulekile kakhulu ukuthi wazi ukuthi isikhathi sokulinda futhi nesikhathi sokuvuthwa komshwalense sishaya uma ngabe sekudlule izinyanga ezingakanani. Uma ngabe sekwenzeke lokho, uyakwazi ukuthi ukleyime uzokwazi ukuthi umshwalense ukukhokhele. Kubaluleke kakhulu futhi ukuthi uqonde ukuthi isikhathi esingakanani ongakwazi ukuthi uthole le mali obuyikleyima.

Cabanga ukuthi kuwuhlelo oluhle ukuhlanganisa izikweletu eziningi zibe isikweletu esisodwa ngoba lokhu kuyakusiza ukuthi ukwazi ukukhokha imali kahle. Futhi inzalo yakhona ayibi phezulu, iba phansi, kusho kona ukuthi inzalo iba ncane.

Izinzuzo nezingozi zokuthatha umshwalense wempilo ukuthi, kubalulekile ukuthi uqonde ukuthi umshwalense owuthathayo uyobe usukhokhwa emva kwesikhathi esingakanani futhi ubekelwe isikhathi esingakanani. Eminye imshwalense ithatha izinyanga, eminye ithathe izinyanga ezincane kunezinye futhi noma isikhokha ithatha isikhathi esincane. Kubalulekile ukuthi ukuqonde konke lokhu.

Uma ngabe ujwayele ukuboleka imali, ungaqinisekisa ukuthi uzame ukusebenza kanzima, futhi ucele usizo kwabantu abafunde kakhulu ngokuphatha izimali, bangakwazi ukuthi bakusize ukuze ukwazi ukukhokha izikweletu onazo ebese uyaphuma ezikweletini.

Uthatha umshwalense umndeni omncane, imali oyikhokhayo ayibi phezulu noma ayibi ningi, kanti uma ngabe unomndeni othi ukuba mningi imali oyikhokhayo nayo ithi ukuba ningi. Besekuba khona nezinto okuthi umangabe wena mnini wepholisi uhamba emhlabeni, ungathanda yini ukuthi izingane zakho zibe khona imali eziyitholayo nyanga zonke? Ungakwazi futhi ukuthi ubheke futhi uzikhethela ukuthi ngabe, uma ngabe ungahamba ubani ongamele athathe leyo pholisi?

Umuntu kungamele alungise amaphepha akhe, abe ngendlela futhi abe nezinto ezidingakalayo ukuze akwazi ukuthi ayithole i-UIF.